Mo setsong sa me re apara diaparo tsa setso tse di dirilweng ka lesela la mmala o montle, di kgatlha ka mekgabo. Dingwaga di fetileng batho ba ne ba apara diaparo tsa setso fela, mme gompieno re akanya, re a kopanya le diaparo tsa sejo sennye.

Ke dumela gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka conference-e. Selo sa ntlha o bontsha boithupo jwa rona le setso sa rona e leng sengwe se se botlhokwa fa re kopana le batho ba ba tswang mo mafatsheng a a farologaneng. Selo sa bobedi, o bontsha tlotlo le seriti ka gonne batho ba setso ba kgethile moaparo o go supa bokgoni le botaki jwa bona. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore o tshwanele le maemo o nne phepa le go apara ka tsela e e bontshang tlotlo. Ka jalo moaparo wa setso o ka dirisiwa mo di-conference-eng jaaka tsela ya go ikgantsha ka setso le go bontsha jwa rona.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi jaaka leteisi o montle ka gonne o bontsha botaki jwa setso. Mme o dira gore mosadi a a le motlotlo ka semelo sa gagwe.

Tlhaloganyong ya me ke akanya gore diaparo tsa setso tsa basadi jaaka dinšha le matsele ga di a tshwanela go tseiwa jaaka tshimologo ya bana ba segompieno go rata diaparo tse di khutshwane. Diaparo tseo tsa setso di ne di dirisiwa mo maemong a a kgethegileng mme di bontsha gore ngwao le semelo sa setšhaba.

Go ya ka setso mosadi yo a nyetsweng o ne a aparwa diaparo tse di bontshang seriti le maitlamo a gagwe a mašwa. Ka sekai, moaparo o ka nna se tuku kgotsa mosese o moleele o bontsha gore o fetogile mosadi wa lelapa, o tshwanetse go nna le maitseo le tlotlo.

Diaparo tsa setso sa Setswana di ne di diriwa ka matlalo a diphologolo jaaka letlalo la kgomo kgotsa la podi. Seo se ne se bontsha seriti le botshelo jwa morafe, gape letlalo le ne le le lefala, moaparo o o itsing ke se tuku kgotsa karosi.

Diaparo tsa basadi tsa setso di ne di amana thata le tlotlo le seriti. Mosadi o ne a sa tshwanela go apara diaparo tse di mo bontshang mmele thata ka gonne seo se ne se tseiwa e le go se tlotle setso. Gape diaparo tsa setso di ne di bontsha maemo, ka sekai basadi ba ba nyetseng ba ne ba apara diaparo tse di kgethegileng tse di bontshang gore ba setse ba le mo lenyalong. Ka jalo diaparo tsa basadi ga di a ka tsa nna le fela selo sa go ikgobakanya, mme gape e ne e le tsela ya go supa seriti le maitshwaro a a tshwanang le ditumelo tsa setso.